Amalungiselelo ebengingawenza njengoba ngingumsakazi ukuthi ngingaqasha abantu abazokwazi ukuthi njenge zintatheli ababezokwazi ukungifunela izindaba. Mina ngibakhokhele nezindaba ezenzeka emphakathini ezisematheni ukuze ngizokwazi ukudlulisela ulwazi kumphakathi.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa usuku lonke futhi ngisuke ngiyisebenzela umsebenzi ngoba ziningi izinto i-phone ya isebenza nge-Wi-Fi ukuze ngitholakale ezinkundleni zokuxhumana nokuthi ngibone ukuthi kwenzakalani ezweni. Ngoba izindaba eziningi sezisicilelwa ezinkundleni zokuxhumana.

I-data ibiza kakhulu ezweni lethu futhi ayikho into esingayenza. Nami ngike ngahlala isikhathi eside i-data ngingenalo ngoba liyabiza nemali kanti ngangingenayo ngaleso sikhathi. I-data liyabiza kanti futhi siyalidinga ukuze sikwazi ukuthola okwenzakalayo ezweni futhi ukwazi noku-apply-ela imisebenzi ngoba yonke into isiyenziwa kumakhalekhukhwini.

Ngingajabula kakhulu kakhulu kakhulu ukubuka ifilimu yakudala ekade ngayigcina kumabonakude. Futhi ngingatshela abantu ey'nkundleni zokuxhumana, ngiphinde ngibashayele ucingo ukuthi hayi bo bukani nansi ifilimu engangiyibuka kudala. Kanti futhi imnandi.

Yingakha izinhlelo zezingxoxo zasendaweni ezithinta izitishi zemsakazo yomphakathi. Ukuthi ngihambe ngibuza abantu ukuthi yini ebangayithakaselela ukuyizwa emsakazweni yomphakathi futhi izokwazi ukwakha ukufundisa abantu mayelana nento ethize.

Izinhlelo zokusebenza ze-smartphone zenza yonke into ibelula ngoba konke sesikuthola kuma-smartphones. Ukufuna imisebenzi ukuthola khona, ukuthi izulu izobe linjani ukuthola khona. Konke sesikuthola khona. Ukubi ngay'kho lokho ukuthi abantu bafaka noma yini okungalungile kuma-smartphones kodwa khona i-smart phone yenza omkhulu umsebenzi.

Indima nokubaluleka komsakazo yomphakathi emphakathini ukuthi abantu bazi ngokuthi kwenzakalani endaweni yangakubo ngoba angeke uze kwazi konke ngaphandle kokuthi uzwe ukuthi kwenzakalani. Amathuba emisebenzi uma ivela azo shicilelwa khona amenyezelwe emphakathini. Umsakazo kuningi okuhle futhi ngoba ubaluleke kakhulu umsakazo emphakathini ukuze abantu ukuthi bazi kwenzakalani emiphakathini nyangakubo

Ngingafike ngikhale , ngicasuke khona ukuthi yini indaba bengidayisele i-router engasebenzi . Ngingafike ngisho ukuthi yebo, i-service yenu ikahle, kodwa yini indaba ningidayisele i-router engasebenzi.

Ukukhethwa kwama-movie kubahlinzeki be-TV be-satellite kunalabo abakuma-service, ukusabaza bukhoma ukuthi abaku-satellite baveza lonke uhlobo lwama-movie ongawacabanga kanti abakuma-service owasakaza bukhoma mese amane awuwatholi owadingayo. Intengo nokutholakala kuma-satlite atholakala onke, kanti kuma-service awatholakali onke.

phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili Prepaid, uyashesha uqeda ukukhokha futhi awukhokhi imali enkulu eyendlulele kanti umehluko kanti kwinkontileka Contract, ukhokha imali enkulu futhi eyendlulele kunale kunaleyo osuke utshelwe yona kwizindleko zedatha.